Mabitla a kajeno a fapane le ya setso. A ahilwe ho ya ka molao wa mabitla. Re tlameha ho hlompha seo hoba masepala o rekisa dibaka tsa mabitla. Ho molemo ho hlompha molao hore mofu a bolokwe ka tsela ya sejwalejwale. Le hobane batho ba se ba le bangata.

Ke ikutlwa ke thabile haholo le ho ba karolo ya lelapa lena. Ke maikemisetso a ka ho hlompha lelapa lena le ho le hodisa. Ke leboha lerato le kamohelo e mofuthu.

Re phela matsatsing ao moruo o ka amang taba ena. Ha se batho bohle ba ka kgonang ho reka diaparo tsena, hape le ditumelo tse re di latelang. Ha re bone ho hlokahala ho latela mekgwa le meetlo ya kgale. Le kgahlamelo ya bophirima, moo ho ho sa hloleng ho latelwa setho.

Mmuso o lokela ho nka karolo tsamaisong ya dikolo tsa lebollwa, haholo ha ditokelo tsa botho, di le kotsing. Le ha lebollo e le moetlo wa bohlokwa. Ba lokela ho hlokomela maphelo a batho ka ho dumela dingaka le manese ho ba karolo ya bona. Hobane dikolo tse sa ingodisang tlasa tlasa mmusho di ka ba kotsi maphelong, a bashemane hobane ha di ha di molaong.

Ha mosadi a sebetsa ka ho ikgethela ho etsa mesebetsi ya ka tlung, ha hona bothato ebile a hlomphuwa, ha se kgatello. Empa ha a hatellwa, a laelwa a sa fuwe monyetla wa ho nka diqeto, a sa thuswe ho sebetsa e ka ba tshekefetso.

Meetlo le dibuka tsa Sesotho di na le tsebo eo re ka ithutang le ho ithusa ho phela hantle. Le tsebo eo re ka e sebedisang le ho bana ba rona. Di re ruta ho lema le ho etsa dintho ka tsela e tla re phidisa. Re ka aha setjhaba tse nang le boikarabelo. Setso sa rona ke taemane ya bohlokwa.

Ke leboha ho baholo ba rona ba ile ba arolelana lefatshe ka kutlwano. Hara maloko a lelapa. O hlompha moetlo ebile e thusa ho boloka bokamoso. Empa hangata ha e na ditokomane tse ngotsweng jwalo ka bopaki. Ke mo ho batlehang morena a kene ho thibela hore ho seke ha ba le diqabang ho ba lelapa.

Ke rata ho ithuta ka ditso tsa batho ba bang. E thusa hore ke amohele motho e mong ya sa bueng puo ya ka le ho ba le tsebo e ngata. Hape ke rata ho ruta batho ka setso sa ka. Ke motlotlo ka setso sa ka le ho ruta batho ka sona. Sena se etsa hore ditjhaba tse ding di be le hlompho ho nna.

Mokgotsi ke ne ke ile lenyalong la motswala wa ka ka Moqebelo o fetileng. E ne e le lenyalo la setso. Ho ne ho le monate haholo. Ne re ja papa ka malamohodu, dipabi, moroho, dikgobe le tse ding. Ke ile ka ka ba motlotlo haholo ka setso sa rona.

Ntho e entseng hore nako e seke ya tshwana ke hobane ntate wa sebetsa jwale, o lokela ho kgutlela mosebetsing. Mme ha a sebetse, jwale o dula dikgwedi tse ngata ho feta ntate hobane o hae hole le batho ba bangata.

Dijo tse tse hotseng ka tsona ke di ja ke papa ka moroho le malamohodu le motoho, le papa ka khabetjhe le papa ka kgoho. Dijo tsena di nkgopotsa ha re ja mmoho jwalo ka lelapa.

Ntate Thabiso ke tlo pheha nama ya kgomo, bohobe, setampo, khabetjhe le moroho le ditapole. Ke tla qala ho pheha hoseng ka hora ya bohlano ka letsatsi leo. Ke tla le basebetsi ba ka le dijana. Ke tla etsa hore batho bohle ba fumane dijo. Ke tla tla le ditofo tsa ka tsa kgase le ditafole.

Ke bua le bona ka senyesemane. Hape ke leka ho ithuta puo ya bona. Le bona ba ithuta ya ka. Re phedisana le bona hantle, ebile ke batho ba lokileng, ba hlomphang batho.